Ngingahlala naye phansi sikhulume, ngimazise ngemigomo nemibandela yomshway'lense engisebenza kuwo. Nanesikhathi esilindwayo mangabe umuntu efuna ukwenza i-claim noma engakayenzi. Kuzomele ukuthi ayazi ukuthi uma ngabe efuna ukwenza i-claim angayenza uma ngabe eselinde isikhathi esingakanani.

Ngokuthi uma ngabe bekubekela isikhathi esithile, wena mnikazi wepholisi ukuthi usilinde basuke bezi bophezela ukuthi emva kwaleso sikhathi noma sekungaba yini okukuvelelayo kodwa bazo bambisana nawe ukuthi bakusize.

Ngingaya emphakathini wangakithi ngibize umhlangano, ngichazele umphakathi ngohlelo lomshwayilense wempilo engiwuvulayo noma enguwenzayo ukuze abantu abawuthandayo bajoyine.

Ukuthi imoto mangabe ibe senkingeni kade ingashayelwa umnikazi wayo. Abanikazi bamapholisi abavumi ukuthi ena bayilungise imoto ngoba bathi imoto ayizange izife kumnikazi wepholisi.

Ngingabiza umphakathi wangakithi, ngutshele ngohlelo enguluvulayo lo mshwalense wezempilo lapho khona ngasizakala khona abantu abaningi ngezinto ongakwazi ukuthi uvele uzenzele zona esithubeni, noma uma ngabe uvelelwa yinto ungalindele.

Ukuqinisekisa ukuthi isikhathi esilindwayo umuntu usuke eseyibophezele ukuthi uyawujoyina umshwalense nomshwalense usuqinisekisile ukuthi lo muntu uyimisele ngalo mshwalense. Nangu ekwazi ukukhokha inyanga nenyanga ngoba akekho umuntu ogadela imali yakhe inyanga nenyanga kodwa engezoqhubeka nomshwalense.

Ulwazi ngingalidlulisela ngokuthi ngikhulume kuzi ngxumano ezikhona njengase mafonini, komathelevishini noma komabonakude, nasemsakazweni ukuze kufinyelele kuwo wonke umuntu.

Ukuqinisekisa ukuthi umasingcwabisane uzibekela isinqumo kanye nomumnikazi wepholisi uzibekela isinqumo sokuthi noma kungenzakalani, koda umshwalense usungamusiza emva kwesikhathi esithile. Nomnikazi wepholisi ukuthi umangabe elinda isikhathi esithile kumnikeza ithemba lokuthi noma sekungenzakalani kodwa uzosizakala uma ngabe esedinga usizo.

Imvamisa isikhathi esilindwayo kuya kube izinyanga ezintathu kuya ezinyangeni eziyisithupha. Emva kwalokho usuke usulunge liphelele laloyo masingcwabisane.

Ukuthi ibhange kube ukuthi livulwa mahhala futhi i-interest yakhona inkulu mangabe ugcina imali yakho khona.

Ukuthi umuntu uma eseqalile emsebenzini angayeki phakathi kungekho isizathu esiqinile, uma kuwukuthi khona izizathu esiqinile kumele ukuthi abike ukuze ezothola iyimali zakhe uma ngabe eseyekile.

Ngokuthi kube khona imali engiyibekile ngiyibekele ukuthi uma ngabe kukhona izimo ezisheshayo ezidinga imali ngikwazi ukusizakala ngayo.

Ukuthi uthole imali yakho le ekade isuke idonswa nyanga zonke uma ngabe kuwusuku lwakho lomholo, bakubuyisele yonke leyo mali le esuke ihleli ngakubona nokuthi isiza ekutheni uma usuyekile emsebenzini ubenakho ozokukhokha.

Ukuthi babuze ukuthi akukho yini abangakwenza ukuthi bawu hlangabeze. Noma kubekhona imali abayikhiphayo ukuze bathole lokhu abakufunayo. Nanokuthi kungenzeke yini ukuthi kule mali akade sebeyikhokhile bagcwalise kuyona ukuthi bathole nebhokisi lokuthi baqhubeke nomngcwabo.

Ngingayisebenzisela ukwakha.

Ngokuthi isikhathi sokulinda kungabi isikhathi eside kakhulu. Ngibhekelele nanokuthi akukho yini okungangivelela esithubeni ngingalindele noma singakafiki leso sikhathi leso engisilindile.

Cha bo, angikaze ngizifuna ikhathi ngisazo zifuna uma ngabe ngiqeda lokho engikwenzayo.